Izityalo endizicingayo ukuba azikwazi ukumelana nemozulu yasehlotyeni zizityalo ezifana nesipinatshi, ilethasi, iminqathe kunye nebhitruthi

Kufika into yokuba mhlawumbi inkomo yam itye into ebekungamelanga uba iyayitya okanye kukho isigulo esiyiqubuleyo endingakhange ndisiqaphele.

Ndithanda iimbotyi ezikhenkcezisiweyo kuba incasa yazo inomahluko kunaleyo yeembotyi ezinkonkxiweyo. Ngoko ke ndiye ndikhethe ezi zikhenkcezisiweyo.

Ewe, ndiyavumelana nale ngxelo kuba kumaxesha amanintsi xa sifuya iihagu sizifuyela ukuba sizasithengisa ze zixhelwe zityiwe ngabantu. Ngoko ke kubalulekile ukuba singazondli ngokutya okulahliweyo kuba oko kutya kuzube kubolile, nto leyo ingabangela uba kubolise nehagu leyo ngaphakathi. Into ke leyo engalungelanga abantu abanothi ekuhambeni kwexesha bafune ukuxhelwa , ukuxhela loo hagu bayitye. Okanye njengomfama ndifuna ukuxhela, ndithengise inyama, loo nyama iyawube ingabalungelanga abathengi.

Umngeni omkhulu endicinga ukuba ndingajongana nawo ngowokwazana nemozulu yezi ndawo zohlukeneyo ndizawuthi ndibe kanti ndisebenza kuzo kunye nokuqonda izinga lomhlaba ukuba linjani na. Kwaye ke nokuqonda izilwanyana nezityalo ezithi zilungele ukusetyenziswa kuloo ndawo ndiza kube ndisebenza kuyo.

Ngokombono wam, ndicinga ukuba abalimi beefama ezinkulu bangazuza lukhulu kuba ulutsha xa lusaqala iifama zalo luza kunyanzeleka into okubana luthenge imfuyo kwaba bafama sele bezimele, luzawunyanzeleka ukuba luthenge izithole kwaba bafama sele bezimele. Mhlawumbi kungakhona neemfundiso ezithi zibe kanti ziyabhatalelwa xa sele ulutsha luzimele lufuna iimfundiso malunga nokukhulisa amashishini wabo neefama zabo ngokubanzi.

Kuba mna ndiza kube ndiwazi umehluko, into yokuqala endinoyitsho kubo kukucela ukubona la maqunube baze nawo, ndiwajonge ndiwapeculule ndiqinisekise ukuba ngamaqunube atyiwayo na. Ukuba ngatyiwayo ndibacebise ukuba bawahlambe phambi kokuba bawatye, kodwa ukuba awatyiwa ndiwathathe ndiwalahle ze ndibafundise ke ngoku umahluko phakathi kwamaqunube atyiwayo nangatyiwayo.

Umsebenzi wam undiphathela ingeniso enkulu, kodwa ke ngokwezempilo ndiye ndibe ngumntu odinwa kakhulu, ndiye ndibe ngumntu ominxwa sisifuba ngelinye ixesha. Ndiye ndibe ngumntu obila kakhulu, loo nto leyo idale ukuba umzimba wam ungabi nawo amanzi awaneleyo oqinisekisa uba umzimba usebenza ngendlela obufanele uba usebenza ngayo. Amathambo ayadinwa, umqolo uyadininwa, iingalo kunye nemilenze neenyawo nazo ziye zidinwe. Ngelinye ixesha ndiye ndidumbe neenyawo.

Ndicinga ukuba amafama aseMzantsi Afrika angatsho abe nolwazi oluphangaleleyo malunga nokuzala nokuntshula kwezilwanyana. Nto leyo izawuthi ibe kanti iyabanceda bakwazi ukuzilungiselela xa kusondele ixesha lokuba izilwanyana zizale naxa kusondele ixesha lokuba zintshule, khona ukuze bakwazi ukuzilungiselela nangokuthenga ukutya nangokulungisa indawo izilwanyana ezizawuthi zibe kanti zihlala kuyo zikulungele kakuhle ukuzala.

Enyanisweni andingomntu usixabisekileyo isipinatshi, ndiye ndibe ngumntu ofuna ukusirhalela ukuze ndibe kanti ndiyasitya. Kodwa ke ngokwemigomo yezempilo ndiye ndinyanzeleke ukuba ndisifake esidlweni sam khona ukuze ndikwazi ukugcina umzimba wam usempilweni.

Ewe, kuyenzeka. Ndihlala kumhlaba wakuKomani, idolophana encinci. Sinemfuyo phayana, sineebhokhwe ezinintsi, sineegusha ezinintsi, sineenkomo. Kuyenzeka kodwa ke andingecebisi ukuba abantu baqhubekeke besenza njalo, kuba iibhokhwe ziye zityhoboze iiyadi zabantu kunye neegusha zingene ezigadini zitye konke okulinyiweyo, zitye imifuno, zimoshe iigadi zabantu. Kwaye neemoto eziphithizela ezindleleni ziye zizilimaze ezi zilwanyana. Ngoko ke andingecebisi ukuba abantu baqhubekeke befuya ezidolophini.

Ndingazidla kakhulu ngomsebenzi owenziwa ziinyosi, ndingaba nochulumanco olukhulu kuba i-pollination ndiyaqonda ukuba ingathi ibe kanti iba negalelo elihle kwimveliso yam, izityalo zam zitsho zibe kanti ziyanda ngokubanzi. Ngoko ke ndingazidla kakhulu ngale ntlanganiso yazo nangokuzimisela kwazo.

Mvanje kuthanda ukunetha kakhulu kwindawo endikuyo, ndicinga ukuba ispinatshi, ilethasi kunye netamati zingathi zibe kanti zikhula kakuhle, ingakumbi ngokuba zithanda umhlaba ofumileyo kwaye azizuthi zibe kanti zitshiswa lilanga kakhulu.

Ukufuya iinkomo zenyama akuyonto ilula, kuba kukho iindleko zokutya. Kufuneka uzithengele ukutya, kufuneka uqinisekile into yokubana ngaba ziyacocwa. Kufuneka uqiniseke ukuba azibi nazigulo ezizifumanayo, nto leyo ke ifuna uba ube nesiqinisekiso sokuba zihlala zisempilweni ngalo lonke ixesha. Kufuneka ugade ukutya ezikutyayo, ukwenzela uba zingatyi ukutya eziza , ezizazigulisa ze ekugqibeleni zigulise nabantu abazawuthi babe kanti batya loo nyama.

Iziqhamo nezityalo ezivunwa ehlotyeni zii-peppers, ii-mangos, umbona, amatswele.

Ndingumfama onemiphanda emikhulu yenkcenkce endithi, endithi ndibe kanti ndiyibeka phandle khona ukuze ikhongozele amanzi wemvula. Ndinawo namatanki, ndikwanabo noophayiphi abatsala amanzi ngaphantsi, khona ukuze xa siswele amanzi okanye siswele imvula ndikwazi ukunika imfuyo yam amanzi wokusela.

Ziintathu iindlela zokuphawula iinkomo endinothi ndizikhankanye. Eyokuqala, luphawu olushushu apho uthi ube kanti ubhala inkomo ngento eshushu. Olwesibini, luphawu lokunkcenkceza kwaye olwesithathu ibe kukuphawula indlebe yenkomo.

Andiboni ngxaki ngokutyiwa kwezityalo zasendle xa izizityalo ezilungele ukungena emzimbeni womntu. Ngoko ke ndizama ukuthi kufanele abantu baqale benze uphando phambi kokuba bathathe izityalo bazitye kwenzeke into yokubana ngaba ezo zityalo bekungafanelanga uba zingena emzimbeni womntu.

Ezinye zeempawu ezithi zibonakalise ukuba imfuyo iyagula kukutshintsha kwamehlo nokutshintsha kwendlela eqhele ukuziphatha ngayo. Ukuhlala endaweni enye, ukuziqikaqika, ukubonakala kubutshintsha kwindlela ehamba ngayo, ukusokola ukuphefumla, ndingakhankanya ezo.